Diphello tse o ka kopanang le tsona ha o jetse dijalo e se nako ya tsona di tshwana le kgolo e sa atleheng ya dijalo, ho sa hlahe hohang hwa dijalo, ho sa none ho hang hwa dijalo le hona ho sa kotule letho masimong ha o jetse nako e se ya teng. Tse ding diphello di kenyeletsa tahlehelo ya tjhelete, tahlehelo ya ho etsa lekeno le tahlehelo ya nako e sebeditseng ho etsa dimela tseo.

Basebetsi ba mapolasing, ho ka ba molemo ha ba ka kwetliswa ke lefapha le kwetlisang balemi. Hobane boiphihlelo le tsebo e batla e haella ho dihwai ka bong, empa lefapha lona le tshwere tsebo yohle ya ho ba sehwai le ho ba molemi e ekaretsang tsohle tsa science le mahlale.

E ka ba kotsi e kgolo haholo, ho hlahisa dijo tse kgonang ho mamella komello fela, hobane ka nako e ngwe dijo tseo ke tse sa batleng metsi a mangata kapa yona pula. Jwale e tla ba bo madimabe bo boholo hore ebe o jala dimela tsena ka bongata, ebe jwale ho tla pula e ngata e tlo tla e senya dijalo tsena ebe jwale wa lahlehelwa. Hona ke ho bontsha ho fetofetoha ha boemo ba lehodimo le temo kapa temong.

Ho latela ditlaleho tsa ba ditaba le television, basebeletsi ba mapolasi hangata le hanyane ke batho ba dulang ba tletse ditletlebo ka mokgoo ba tshwerweng ka teng, ho bolelang hore ha ba tshwarwe hantle mesebetsing ya bona. Ba sebetsa dihora tse telele tsa mosebetsi, mme ba patalwa moputso o monyenyane mme le bo ramosebetsi wa bona ha ba ba tshware hantle, ho latela ka moo molaotheo wa tsa bosebetsi o tlamehileng ho tsamaiswa ka teng.

Phahamiso ya dijo kapa phahamiso ya theko ya dijo ho tswa mapolasing e ka etswa ke mekgwa e fosahetseng ya temo, e ka etswa hape ke merusu e bakwang ke basebeletsi ba polasi ha ba sa kgotsofala, ya ka bakwa hape ke dinokwane tse nkang thepa ya borapolasi ka mahahapa kapa e leng hona ho utswa. Hape ntho e ka nyollang kapa e ka theolang ditheko tsa dijo mapolasing ke tjhai e bakwang ke pula le tshebedisano mmoho e ntle pakeng tsa rapolasi le basebetsi ba hae, jwalo jwalo.

Dipalesa tsa sonoblomo di sebedisetswa ho etsa mafura a phehang, e leng yona cooking oil. E bohlokwa haholo sonoblomo moruong wa naha ena hape hobane, e ya nkuwa iswa mose ho mawatle e rekisetswa naheng tse mose ho mawatle. E leng ona e nyollang thekoleho kapo lekeno la naha ya bo rona le lekeno la borapolasi.

Mofuta ona o motjha wa ho etsa temo o sebedisang technology, ke bona o le hantle ebile o se hantle nqa e ngwe ntlheng ya hore, o fedisa tlhokeho ya ho hira batho ba sebetsang polasing ka matsoho. Ebe jwale batho ba bangata, ba hlokang mosebetsi ba eketseha, empa hape technology ena e thusa ka hore e fokotsa sekgahla sa ho etsa mosebetsi wa polasi kapo hona di-process tsa polasi ya di fokotsa.

Borapolasi ba nang le makgomo kapa mehlape, ba tlameha ho dula ba le sedi ka mafu kapa ka bophelo bo botle ba mehlape ya bona, mme hao le jwalo ba tlameha ho tseba lefu le leng le leng le ka amang mohlape ofe kapa ofe oo ba nang le ona. Tataiso ya tsa lefapha la tsa temo le yona ditsebi tsa temo ba latelle methati e jwalo hore ba dule mehlape ya bona e phetse hantle.

Leano le letle lo ka le sebedisang bakeng sa lekgetho ke hore o se ke wa tlodisa ho patala lekgetho le ha e le ka mohla, mme o dule o ikamahantse le motheo le melao ya tsa lekgetho kgwebong ya hao, hore o se ke wa fumana o se o kgangwe ke sekoloto sa lekgetho.

Borapolasi ba tlameha ho ikamahanya le melao theho ya bosebetsi, ho ya ka lefapha la tsa bosebetsi le tsa temo. Ho sa natse hore ba batla tjhai ya bona masimong e be e kae, mme sena se tla rapolasi eo ka hore ebe rapolasi ya tswetseng pele le hona ho hola.

Sehwai boemong bona se ka ithuwisa tsebo ka ho batla information kapa lesedi bakeng sa ho laola dikokonyana tse hlasetseng dijalo tsa sona. Mme hape borapolasi ba ka ithuwisa tsebo ka ho batla boramahlalehlale le dirutehi tsa temo, ho tla mo thusa le ho mo eletsa hore ha boemo bo le tjena ho uwa jwang pele.

Bohle borapolasi ha re ikopanyeng re thusaneng hore shere, kapa hona ho arolelana tsebo e re nang le yona bakeng sa lefu lena le teng ha jwale le ammeng mehlape ya rona. Hape se hlokahalang ko re re batle ditsebi ka bo rona tsa mahlale a tsa temo, kapa hona mahlale a tsa mehlape, ho tla re thusa mona ka research, dipatlisiso le ho re hlaha leseding.